Fa o jala apole o dirisa dithuto tsa yone tse di omeletseng, o di tshela mo gare ga mmu o bo o nosetsa ebe di tlhoga.

Fa o jala ditamati o tshela tsa tsona mo mmung o bo di nosetsa e be di tlhoga. Fa ditlhokga e nna ditamati mo matlhakoreng a tlhagileng mo mmung. Fa o di roba wa di kgetlha o kgetlha ditamati mo magareng ga tsona.

Fa o jala rooibos o tsenya tsa yona mo metsing a bolelo pele fa o tsenya mo mmung. Fa e fetsa go raya gore ga o sega matlhare a yone ka sekele.

Go nwa rooibos-o go thusa mmele ka go laola sukiri ya madi le go thibela bolwetse jwa kankere mo mmeleng.

Balemirui ba rooibos-o ba iphitlhela ba na le mathata a mmu omeletseng le metsi a seong. Seno se ka thibelwa ka fa ba ka batla menontsha ya mmu le go boloka metsi a mantsi.

Balemirui ba maungo ba lebane le dikgwetlho di tshwana le tlhokego ya metsi le go nale menontsha e mentsi ya mmu, le go tlhoka babereki ba bantsi ba go roba maungo fa a .

Maungo a dirisediwa go dira a mangwe a ka tsenngwa mo mabotlolong go beiwa fa nako e tla.

Maungo a tshwana le dinamune, diperekisi le di di na ke one a jewang thata mo lefatshe lotlhe, mme seno se ka bakwa ke fa go na le mmu o letlang gore dingwe di kgone go jewa.

Merogo e tshwana le maphutshi, ditamati, dikhabetšhe le spinach-e ke yone e jewang thata mo lefatsheng lotlhe, mme seno se ka bakwa ke fa mmu o di jalwang mo go ona o nonofile ebile o na le dikotla tse o dirang gore o kgone go e kgone go ungwa.

Dithoro le mabele ke dijo tse di botlhokwa thata mo motheo jo bo mo lefatsheng gompieno. Di na le maatla di na le protein-e di na le di-mineral-e di boloka sebaka fa di le teng.

Fa go buiwa ka wine farming go tewa temo ya morara eleng grape farming. Go tla be go lemiwa morara o bo tlhokomelwa o bo o kotulwa go dira seo se e leng wine.

Fa o simolola thata tshingwana mo lapeng o tlhoka go nna le lefelo le o yang go jwalela mo go lone. O tlhoka go nna le mmu o nonofileng wa go jala. O tlhoka metsi, o tlhoka dipeo ya go di jala o bo o tlhoka le dithoto di yang go di dirisa go jala ditšhono tsa temo.

Go lemiwa ga rooibos go thusa gore diphologolo di bone dijo le bodulo. Go thusa go go somarela metsi. Go thusa go tshegetsa dimelo tse dingwe ebile go thusa gape go oketsa di mefuta e mengwe ya .

Dithoro le dijo tsa dithoro tse di botlhokwa thata ke dinawa. Dinawa di-lentiles le di . Dijo tsa teng ke kgobelo le ba dinawa tseno di le ditlhokwa ka gonne di na le di-protein di na le mafura a a siameng ebile di sireletsa lefatshe.

Fa o jala rooibos o tshwanetse go ela tlhoko nako e o jalang ka yona le lefelo o jwalela mo go lona. Mmu o jalang mo go o ne o nne le temo e na le boleng o tlhomela mmu o dirisang o sireletsa fa o tsweletseng teng.

Rooibos o ka ditlhare fela se se iphitlhelang mo-Aforika Borwa se se nang le tatso e e kgethegileng sehibedu se nang le botsogo fa mmele se dirisa go sireletsa tikologo se thusa go ka manya ya .

Rooibos-o mo dijong e dirisiwa jaaka tee go e dirisa fa o dira dikuku. O ka e dirisa go dira dinotsididi tse di kgethegileng mo ditlolong e dirisiwa go rethefatsa letlalo itshasiwa mo moriring e na le dipilisi. Mo madirelong a mangwe e dirisiwa go fetola mmala e leng daiye le mo agriculture.

Merogo e ka dirisiwang mo dijong tse di oketsegileng jaaka matute, fa go diriwa dijo tshetsana fa go diriwa di so le fa go dira di sopho. Mo dilong tse dintsi le sešweng merogo e ka dirwa di-noodles ebile gape e ka diriwa di-powder.

Nne nkare ke spinach-e, ditamati le . Nne ke tla di reka gore ke kgone go boloka botsogo le go lwantsha malwetsi le go boloka tatso ya dijo.

Kgolo ya thekenoloji e ama temothuo. Ka go laola ama a tlhagiso le ka go boloka metsi le go fokotsa malwetsi hwa lwantsha e ama ka go boloka metsi le go boloka bophelo bo bo jwa maungo. E ama kgwebo ya maungo ka go fokotsa tshenyegelo tatlhegelo ya maungo.

Maemo a bosa a ama maungo ka go farologana mo polasing. Go na le mefuta e mengwe ya maungo e e sa batleng mafelo a mafuthu. Go na le e batla mafelelong bofuthu go nagana le ba ba tlile kwa tlase go na le pele kwa godimo go na le sa batleng motjheso e e kwa tlase go na le e batlang motjheso e e kwa godimo. Go na le e batlang mafelo a temperature e kwa tlase.

Go dirisa maungo mo phetogong ya dijo tsatsi le letsatsi go botlhokwa go nne maungo a nna le di-vitamin-i le fibre le di-mineral-e a ka tsenngwa mo dijong ka go ke dirisa maungo. O ka dira seno tsididi ka dira smoothie ka ka dira salad te ka maungo. Go botlhokwa thata go dirisa maungo a mebala e mefutafuta mo dijong fa o ja.

maungo a botlhokwa mo ikonoming ya Aforika Borwa ka gonne a tlhaloganyana le balemirui le ba ditšhaba. A tlhola kgwebo ya ntle ga naga a tlhola ditiro. A tlhola go itsetsepela le technology mo-Aforika Borwa a godisa ikonomi ya Aforika Borwa.